Ditlamelwana tsa pholo kgotsa boitekanelo tse di tlhokegang ke bagodi mo tikologong ke go neela bagodi dijo tse di maleba, go aga mafelo a boitlosobodutu, go thusa ka dipalangwa tsa bagodi le go ruta maloko a lapa ka tlhokomelo ya bagodi.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gonne ba tla kgona go ba neela tlhokomelo e e tseneletseng, ba ba neele ditlhare tsa bone ka nako, le go ba fa dijo tse di siametseng mebele ya bone ka nako.

Se batho ba se lebeletseng mo setsong malebana le tlhokomelo ya batsofe, ke go nna le tlotlo mo batsofeng, go nna mo lapeng le bana, go bona tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi, go amogelwa ka lerato le go boela le bana.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di aga maikutlo a rona ka botsofadi e le nako ya tlotlo, seriti le tlhokomelo ya lelapa. Le fa go ntse jalo maemo a sejo se nnye a tlhoka go tsamaisana le maikutlo ao ka gonne botshelo jwa moso bo sa tlhole bo tsamaisana le mekgwa ya setso o o tlwaelegileng.

Lelapa le tshwanetse go nna mothamo wa ntlha wa tlhokomelo, setšhaba se tshwanetse go nna mothamo wa bobedi wa tlhokomelo fa lelapa le palelwa. Mme ditso di farologana thata ka seno jaaka mo bophirima, lelapa ke motshameko wa ntlha wa tlhokomelo.

Mo tikologong ya rona bagodi ba tlhokomelwa thata, bagodi ke mo thamo wa ntlha wa setšhaba sa rona. Bagodi ba apeelwa dijo tse di nang le dikotla, ebile bagodi ga badiri ditiro tse dintsi thata. Bagodi ba neelwa tlhokomelo e e tseneletseng ka mebele ya bone e sa tlhole e kgona go itirela tse dintsi.

Mafelo a go tlhokomelwang bagodi ko go ona ke old age home kwa bagodi ba tlhokomelwang teng, mme ga ba duele sepe ka gonne molao o ba romelela madi kgwedi le kgwedi gore ba kgone go nna le ditlamelo tsotlhe tse ba ditlhokang, kgotsa bagodi ba nna kwa gae ba tlhokomelwa ba ntse kwa gae, go nna le mongwe yo o ba tlholang gore a ba siame ba itekanetse sentle ka dinako tsotlhe.

Ke akanya gore puso ya rona ya go tlhokomela bagodi e a tokafala 'tsatsi le letsatsi ka gonne bagodi ba newa madi a ba kgonang go a dirisa go reka ditlamelwana tsa bone kgwedi le kgwedi, mme go ka tokafadiwa ka gore bagodi botlhe ba tlhokomele sentle ba lebelelwe sentle gore a madi ao a ba a neelwang ba a dirisa sentle, ebile ga gona ope yo ba tseelang o ne ka gonne bangwe ba bagodi ga ba kgone go fitlhelela madi ao.

Ke akanya gore phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe e ama boleng jwa botshelo jwa batsofe sentle, ka gonne ba itirela sengwe le sengwe se ba batlang go se dira. Bangwe ba bona ba ipatelela dijo, ba ithekela diaparo, ba itlhokomela ka o ne madi ao, a ba thusa thata ka gonne bangwe ba bone ba godile ba palelwa ke go itirela.

O tshwanetse go ya kwa SASSA go ya go dira kopo ya go bona madi a pension-e, go tlatsa ditokomane tsotlhe tse di feletseng ka botlalo le go ba neela ditokomane tsotlhe tse di feletseng ka botlalo, gore o tle o kgone go bona madi a batsofe a go tlhokomela batsofe.

Pension e e tswang mo pusong e thusa gore lelapa le seka la ikaega fela mo meputsong wa bana, kgotsa losika. Mogodi a ka nna a ithekela dijo tsa gagwe kgotsa a ithekela ditlhare.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

Gore bagodi ba bangwe ba ba sa kgoneng go fitlhelela dipetlele ba fitlhelele dipetlele, go ka dirwa gore ba nne le transport-e ya bone kgotsa dinamelwa sa bone se se ba tsayang mo lapeng go ba isa kwa tleliniking gangwe kgotsa gabedi mo kgweding gore seo se nne botoka thata.

Re ka dira gore go nne le dipalangwa tse ba di neelwang gore di ba ise kwa dipetleleng gangwe kgotsa gabedi mo kgweding, kgotsa go nne le ngaka yo o ba latelelang kwa gae metse le metse gangwe kgotsa gabedi mo kgweding go ya go tlhola gore ba ntse jang.

Ditlamelo tsa pholo di gaufinyana mme bagodi ba kgona go di fitlhelela, bothata ke dipotlako kgotsa thuso e ba e fitlhelelang kwa tleliniking ga ba kgone go bona thuso ka bonako, mme ba tshwanetse ba eme mo line-ing jaaka mongwe le mongwe pele ga ba ka thusiwa.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhelele le kwa mekhukhung, ka gonne di fitlhele ditirelo kwa mafelong a a senang mafelo a bongaka, di fokotsa pharologanyo ya tshireletso ya le go imolola bookelo tse dikgolo.